Go ya ka setso sa rona re kgona go apara ditshega, makgabe, seramphechane, motlokolo, jalo jalo mme fa nako e ntse e ya batho ba ile ba nagana kgotsa batla le mogopolo ka seaparo ka tsela e kgethegileng gore e nne mosese yo motelele, kgotsa mosese mokhutshwane, kgotsa mosese o bulegileng, ka tsela eo mme o dirisitswe ka lesela.

Itemogelang re ka apara moaparo wa rona wa setso kwa meletlong ka gonne fa o ka kopa motho a go direle mosese wa setso o ka nna wa mo bontsha ka mokgwa o o batlang ka teng gore o lebege sentle.

Ke nagana tshega e ntle mo basading ka gonne fa ba apere kgotsa badula ba tshwanelega.

Nnyaa nna ke nagana gore selo se se ka rotloetsang bana le moaparo ke di inthaneteng kgotsa se ba se bonang mo mogaleng wa letheka, ka gonne ba ka fitlhela dilo dile dintsi ba bona batho ba apara bangwe ba feleletsa ba tlo go apara jalo mme go na le ba bangwe ba ba dirang setso ba ka bona go apariwa jalo go fa go itsisiwa fela mme ba nagana gore le bone ba ka dira fela jalo mme ke nagana se segolo ke inthanete se se tlhotlheletsang bana kgotsa batho gore bafeletse ba apara di aparo tse di tshwanelang .

Ke nagana setso sa baTswana di sa maZulu ga di tshwane ka gonne fa maZulu ba na le dihutshe baTswana ga ba na le dihutshe tse ditone ka pharologano e re nang le yone ka moaparo wa rona wa setso.

Mosadi yo nyetsweng o tshwanetse go apara mesese o motelele kgotsa a rwala mo tlhogong ka gonne go bontsha tlhompo mo monneng wa gago.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka matlalo a diphologolo mme ba go dirisa ka gonne matlalo a teng a kgona go omelela mme ba feleletse ba kgona go dira seaparo sa letlalo leo mme tse dingwe tsa diaparo tsa setso tse renang le tsone ke tshega, makgabe, seramphetšhane, motlhokolo, le tse dingwe fela le jalo.

Ke nagana setso moaparo wa teng o ntsha dinama mo nakong nngwe mme batlhami ba rata le gore ba se ba apara diaparo tse dintshang nama kwa ntle di ntseng jalo mme ke ka moo ke bonang di nale kamano ka teng.

Ga ke nagane di ka tshela mmogo ka gonne diaparo tsa matsatsi ano ga di tshwane le setso sa kgale kgotsa ka gonne diaparo tsa segompieno di ntsha nama di bopegile ka tsela engwe.

Ditso di kgone gore dirute basadi mokgwa wa go apara kgotsa go dira ditiro tsa kwa ntlong jalo le jalo, mme fa mosadi a rutiwa gwa apara go ya ka setso sa gagwe o kgona go tsaya seriti seo a gola ka sone go fitlhela a tsene mo lenyalong.

Ke nagana gore fashion-e ya segompieno e kgatlile thata gore ba apare ka mokgwa o ba batlang ga ba dirisa teng go sa kgathalesege gore ba lebega ba le jang thata-thata fa o ka fitlhela mo mabenkeleng go na le diaparo tsa banna gonne diaparo tsa basadi jaanong motho o kgona go itlhopela se a batlang kgotsa kae kgotsa ko a batlang mme a sa tlhokomele gore a seo se tlhalosa enge ka ga e ne.